Matshilisano a vhathu vha vhupo ha mahayani ndi a vhuḓi, u wana uri vhaya kona u thusana arali muṅwe a khou shaya. Arali muhura wawu asina tshithu uya kona u ḓa a humbela wa mufha usa vhileli, kanzhi nzulele ya miṱa ya vhupo ha mahayani u wana hu tshidzula vhabebi na vhana na vhaḓuhulu na dzi khaladzi hu sina khakhathi vha tshi khou ḓi bika vha ḽa fhethu huthihi vhutshilo haya phanḓa.

Nyambaro i fhambana na nḓila ine siala ya lavhelela zwone kha uri vhasidzana kana vhafumakadzi vha maḓuvha vha ya ambara zwiambaro zwa u sia muvhili wavho u nnḓa, ngeno sialala itshi lavhelela uri mufumakadzi u tea u ambara nga nḓila ine muvhili wawe wa vha wo valea nahone hango tea u ambara marukhu, marukhu a ambariwa nga vhanna. Fhedzi sialala i dovha hafhu ya lavhelela uri vhafumakadzi vha tea u ambara nga nḓila ine zwa ṱhoniphea.

Ṅwana wanga wa mutukana are na miṅwaha ya malo ndi tama a tshi ambara nga nḓila ine i sumbedza uri u mutukana u ambara marukhu avhuḓi arali a mapfufhi a ḓivha a nṱha nyana ha magona arali a malapfu a ḓi lapfa u swika fhasi. A ḓi ambara na zwikipa, a dzule o vala muvhili wawe a songo ambara nga nḓila ine u ḓo sumbedza muvhili wawe kana zwiṅwe zwine a zwi ngo tea u sumbedziwa.

Hai, ṋne ndi vhona zwi singo tea ndi vhona dzina ḽithihi ḽo fanela ngauri muthu ha vhidziwi nga madzina manzhi naho a vha na madzina ono fhira mararu kana maṋa ri ḓo muvhidza nga ḽithihi ringa si muvhidze ngao oṱhe.

Ehe, ṋne ndi vhona zwo fanela ngauri ndi mutambo wa sialala. Mutambo wa sialala ho itelwa zwiḽiwa zwa sialala ringa siri ri khou ita mitambo sialala havha na zwiḽiwa zwa tshikhuwa zwi vha zwi si khou yelana na vhuṱambo u vho. Zwiḽiwa zwi tea u yelana na vhuṱambo, arali muthu a kho ṱoḓa zwiḽiwa zwa tshikhuwa, u ḓo zwi wana mitamboni ya tshikhuwa.

Vharangaphanḓa vhane vha vha vhahulwane vha mirundu vha ṱaluswa ngauri vhavha vha vhathu vhane vhoya mirundoni thavhani musi vha tshe vhaṱhannga. Vha tea u vha vha na tshenzhemo ya tshifhinga tshilapfu musi vha saathu vhidzwa vharangaphanḓa ya mirundu vha tea u vha vho no dzhenelela kha mirundu yo vhalaho nahone vhunzhi havho huvha hu vhathu vhane vha bva misanda vho tou gudiswa nga vho khotsi a vho.

Zwina vhundeme vhuhulusa u pfumbudza mirafho miṱuku na i ḓaho. Ndeme ya u kona u bika zwiḽiwa zwa sialala ngauri arali vha sa gudiswa zwi amba uri avha nga koni zwiḽiwa zwa sialala zwinga fhedza zwo fa zwisi tsha bikiwa zwino avha vhane vha kona vha tea u gudisa murafho u ḓaho uri nawo u kone u gudisa murafho u tevhelaho.

Ndi zwa ndeme uri vhahulwane vha tikedzi vho mme musi vha tshi khou alusa ṅwana wa mutukana. Vho mme vha ṱoḓa thikho na u sumbedziwa uri ṅwana wa mutukana u tou alusiswa hani uri a kone uvha ṱhoho ya muḓi ine i ya ḓiimisa musi tshifhinga tshi tshi swika. Ṅwana wa mutukana u tea u pfumbudziwa uri mufumakadzi u fariwaho hani na uri, uri avhe na muṱa wa vhuḓi u tea u to itisa hani.

Hai, vhana vhanzhi a vhana dzangalelo ḽa bika kana u ḽa dovhi ndi ralo ngauri vhanzhi na u ḽi ḓivha a vha ḽi ḓivhi. Ndi zwithu zwine arali vha zwi vhona vha vhona zwi tshi tou vha mashika vhaya ḓi vhudzisa uri ee vhathu vha ya ḽa ezwi zwithu hone why vha tshi khou zwiḽa ndi ngani vha saḽi ṋama zwiḽiwa zwiṅwe zwa sialala zwi bikiwa fhedzi miḓini hune ha vha na vhakegulu arali hu sina vhakegulu vha aluwa vha sa zwiḓivhi no zwiḓivha.

Ehe, ṋne ndi vhona u nga ndi nga kona u vhagudisa ndo alulwa ndi tshi ḽa tshidzimba hu tshithu tshine nda tshi funa nga yanga yoṱhe zwa itauri musi tshi tshi bikiwa ndi vhe ndo dzula tsini ndo lavhelesa i zwo, zwo itauri ndi kone u ḓivha kana u kona u tshi bika. Arali ndo fhiwa tshikhala ndi nga kona pfumbudza murafho u ḓaho nga maitele au bika tshidzimba.

Nga ku ḓivhele kwanga muthu o lovhelwaho nga mufunwa wawe u fanela u mu lilela lwa tshifhinga tsha ṅwaha muthihi u tea u mu lilela o ambara zwiambaro zwitsu kana o dzula asabvi fhedzi vhaṅwe vha ya ita miṅwedzi miraru fhedzi vha vha vho fhedza.

Hai, ṋne ndi vhona vhana vha tshi ḽa lu songo linganelaho musi vha mirunduni ngauri vhavha vho dzula hanengei thavhani vha sa vhoniwi nga vhaho ḽinwe ḓuvha vhavha vha tshi khou dzimiwa na zwiḽiwa arali vha si khou ita zwine ha khoupfi vha ite zwone ṋamusi vhatshi vhuya uya vha vhona uri vha vhuya vhasi zwe vha ṱuwisa vhe zwone vha vhuya vhono sekenya izwo zwi sumbedza uri vhavha vha khou u ḽa lu songo linganelaho.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi funesa tshifhinga tshoṱhe ndi miroho i ngaho delele na mukusule. Delele na mukusule ndi zwi funa uri musi ndi tshi zwiḽa na vhuswa ndi to ḽa tsumbo ya to rwe, nahone ndi ḽa nda pfha ndi si tsha ṱoḓa tshiṅwe tshithu, zwinwe hafhu zwine nda zwi funa ndi nḓuhu, nḓuhu ndi dzi funa uri uya kona u dzula dzi dzoṱhe kana wa dziḽa na vhuswa.

Muimbi ane nda mufunesa wa tshivenḓa ndi vho rambuwani, muzika wa vho rambuwani ndi pfha ndi tshi u takalela vhukuma u a kona u mu tswikisa vhu honeni ha mudzimu, ndi muthu ane vho newa vhukuma zwi tshi ḓa kha sia ḽa muzika, i pfhi ḽavho u tshi ḽi thetshelesa wa zwipfa uri hoyu muthu u na vhukoni vhuhulu zwi tshi ḓa kha muzika.

Zwiḽiwa zwa u thoma zwa siyalala zwe nda vhuya nda thoma u guda u zwi lugisela ndi vhuswa, ndo thoma u guda vhuswa ndi tshe muṱuku ndo guda u bika vhuswa u thoma ngauri hovha hu zwone zwiḽiwa zwine zwa ḽiwa ḓuvha na ḓuvha, zwino nda pfha ndi tshi swela uri na nṋe ndi a tama uri vhuswa vhune ha bikiwa hayani vhu vhe vho bikiwa nga nne.

Sesheni ya vhafumakadzi yo shanduka nga nḓila yo kalulaho kha minwaha ya fumi yo fhiraho kha tshitshavha tsha hashu. Vhafumakadzi vha vho kona uri vha ambare zwi tshikete zwiṱuku vha sa shoni, u wana mufumakadzi a tshi kho to tshimbila badani o siya zwi rumbi nnḓa a si na na ndavha, nahone u wana uri vhaya kona na u ambara marukhu a novha pata vha sa sedzi uri ndi nnyi ane a kho lavhelesa.

Ee nṋe ndi vhona zwo tea uri vhu rangaphanḓa ha siyalala zwi ṱanganyisiwe na vhuvhusi ha musalauno, izwo zwi hone ḓo thusa kha uri na vhaswa kana vhathu vha musala uno vhapfe vha tshi swela u ḓivha ngaha zwithu zwa siyalala, musi zwi tshi ṱanganyisiwa na zwa musalauno zwi ḓo ita uri huvhe na vhathu vhanzhi vhane vha vha na dzangalelo ḽa u ḓivha nga hazwo.

Nḓowelo ya fesheni ine ya kho takalelwa vhukuma zwa zwino tshitshavhani tsha hashu ndi ya marukhu aya ane a pfi dzi boyfriend jean. Aya marukhu ha tomanya unga a skini dzhini, a ya siya uri u kone u vha u tshi khou fema, maḓuvhano ndi khou wana u ri vhathu vhanzhi vha kho a funa u ambara nahone vhapfa uri o lugelwa uri vha nga ambara vha tshiya huṅwe na huṅwe.

Nḓowelo ya fesheni ya shango ḽoṱhe yo ṱuṱuwedza zwihulu kuambarele kwa vhathu vhane nda dzula hone, u wana uri hu na vhanzhi vhane vha vhori vha sedza kha dzi theḽevishini na kha dzibugu uri vhathu vha kho ambara mini, vha kona u ya vha renga mavhengeleni vho sedza zwezwo. Zwi ita uri vhathu vha kone na u ambara zwithu zwe vhavha vhasa humbuleli na uri vha nga zwiambara ngauri vha vha vho vhona zwo naka kha vhaṅwe vhathu.

Ndi nga bika thophi, ndi nga thoma nga u vhaḓa kana u fhaḽa mafhuri ane nda ḓo a shumisa u bika thophi iyo, musi ndo no a fhaḽa ndi ḓo a tshetshelela nda a ṱanzwa nda vhasa mulilo nda a shela maḓi nda a shela bodoni, nda a vholomiisa nyana hezwi a tshi khou bikeya ndi tshi vhona uri a tsini na u vhibva nda shela mugayo, nda shela na ku swigiri nyana na ku muṋo uri a kone u pfala a tshi ḓifha, musi ono fhela u bikiwa nda avha.

Nṋe ndi vhona zwiḽiwa zwa musalauno zwitshi ḓifha ngauri zwi vha zwo sheliwa na zwipaisisi zwinzhi zwine zwa ḓivhisa, zwa kale zwovha zwitshi bikiwa zwo to ralo lune zwiṅwe ri pfa zwe tshi rothola, zwino hezwi zwine zwa bikiwa zwo sheliwa na zwi dzhango dzhango ndipfa zwi tshi ndifhelo nga maanḓa nahone ndi zwone zwine ndo zwi ḓowela.

Kanzhi minyanyani vhuponi ha hashu hu ambariwa zwiambaro zwa sialala kana zwiambaro zwa hashu. Hu ambariwa vho miṅwenda yeyi na zwiṅwe zwine zwa yelana na sialala vhaṅwe vha to rungisa dzirokho nga malabi anea a miṅwenda.

Hai vhaswa vha musalauno kanzhi vha ambara zwiambaro zwine zwa sa ṱhoniphee. U wana vha tshi ambara zwiambaro zwine zwa sia dziṅwe phathi dza muvhili wavho dzi tshi khou vhonala. Muthu u ambara kukete kuṱukuṱuku kune wa ḓo wana na zwirumbi zwi nnḓa.

Vhanna vha ambara marukhu malapfu na zwikipa zwezwi zwine zwa kona u dzhenisela nga ngomu vhurukhuni, a dovha a inga nga bannda wa wana o thivha muvhili wawe zwavhuḓi.

Musi zwi tshi ḓa kha u ṱalusa zwitaela zwa zwiambaro zwa vhafumakadzi kha tshitshavha kana tshigwada tsha miṅwaha. Zwino shanduka vhukuma, vhasidzana kana vhafumakadzi vha tshigwada tsha zwino vha ambara zwiambaro zwine zwi a sia muvhili nnḓa vha sa shoni. Zwiṅwe hafhu nga nḓila ine vha ambara ngayo hono shanduka uya nga ha tshifhinga ngauri zwa zwino vho tendelwa u ambara zwiṅwe na zwiṅwe zwine vha takalela husina uri huna muthu ane anga vha hanisela.

Musi vhana vho lovhelwa nga vhabebi vha tshe vhaṱuku muthu ane a fanela u vha dzhia ndi muthu wa tsinisa. A nga kha ḓi vha murathu kana mukomana wa vhabebi vha vho. Oyo muthu ndi ene ane a nga kona u vha ṱhogomela kana vho makhulu ngauri vhavha vha vhone mashaka a tsini tsini.

Musi mufumakadzi o lovheliwa nga mu farisi wawe uya khurumela uya dzula nḓuni lwa tshifhinga. Kanzhi huvha miṅwedzi miraru a sa bveli nnḓa, nahone ha ngo tendelwa uri a ḓi wane ana muṅwe mufarisi hu sa thu fhela tshifhinga tshine tshavha tsho tewa.

U tea uri a ḓi wane a tshikho u vha tsini na vhaṅwe vhathu vhane vha mufuna, vha nga vha mashaka kana dzikhonani. Avho vhathu vha tea u vha vhathu vhane vha ḓo mu ṱuṱuwedza uri a ise phanḓa na vhutshilo. Nahone arali hu na zwiṅwe zwine a ṱoḓa vha vhe vhone vhathu vhane vha ḓo kona u mu thusa.

Mufumakadzi ane o lovhelwa ha ngo tea u sokou tshimbila tshiṱaratani a tshi sokou tshimbila na vhanna, ezwo zwi nyadzisa muṱa wawe khathihi na mufarisi wawe o ri siaho. U tea u vha muthu ane u wa kona u ḓi puta a tenda uri zwo iteaho ndi lufuno lwa mudzimu nahone vhutshilo vhu do ḓiya phanḓa.

Ndi vhona unga vhathu a vha fani nahone tshifhinga tshi nga si fane uri a dzule tshifhinga tshingafhani. Vhaṅwe vha ya ṱavhanya u hangwa vhaṅwe vha ya lenga, fhedzi uya nga ha nṋe muthu uya tea u dzula tshifhinga tsho to fhirisa kana miṅwedzi ya rathi uya kha ṅwaha a sathu wana muthu uri a thome a fholise mbilu yawe.

Mufumakadzi o lovhelwaho u tea u ambara nga nḓila ye avha atshi ambarisa yone. A thi vhoni uri uya tea u shanduka ngauri o lovheliwa, izwo itovha nyimele fhedzi azwi ambi uri u tea u tshentsha kutshilele kwawe.

Ndi vhurereli ha vhu christianity ha mudzimu, nṋe ndi tenda kha uri u tenda kha mudzimu zwi ri thusa kha zwithu zwinzhi. Mudzimu ndi vhone vho sikaho ḽiṱaḓulu na ḽifhasi na zwoṱhe zwi re khaḽo, nahone ahuna uri muthu anga tenda kha mudzimu zwithu zwi sa mulugele.

Mishumo ine ya tea u itiwa nga vhana muṱani ndi u ṱanzwa phulethi, u swiela, u kuvha mishumo yo no nga yeneyo kana zwiṅwe na zwiṅwe zwine vhabebi vhavho vha ṱoḓa vha tshi ita. Ndi u to thusedza uri u wane uri zwithu zwi tshimbila nga ngona.